Mo setsong sa rona re apara dikete tsa makgabe. Mme go na le dikhiba tsa basadibagolo ka mefuta-futa.

Ee, ka gonne meaparo wa setso ke meaparo e leng gore o sotlegile e le ruri. Ke ka jalo o ka tshwanela ke gore o apariwe ko di-conference-eng.

Moaparo wa basadi e leng gore o kgabisitse ka mefuta-futa le di mmala tse di farologaneng.

Dibaga dingwe le dingwe di a bontsha gore di le moaparo ka gonne ditso di farologane.

Ba di tsenya makgabe ko tlase kgotsa ba di kgabisa ka mokgabiso o o farologaneng, go bontsha gore ke wa setso se se jang.

Setso le diaparo tsa basadi ke selo se e leng gore ke farologane. Basadi mo diaparong tsa bone ba apara ka mokgwa o e leng gore ba batla ka teng. Mme fela mo setsong ba ke sepe.

Moaparo wa fashion-e le wa segompieno ke dilo tse e leng gore di farologane. Wa fashion-e go ikaparelwa fela, ga di na botelele, di nna dikhutshwane. Tsa setso ke tse e leng gore di tlotlegile, o tshwanetse go di tlotla.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi go apara sentle le gore ba bonagale gore ba tlotla ntlo. Mme setso se na le seabe mo go bolokeng ngwaoboswa ka gonne ga se lebalesege. O tshwanetse o nne o gopole setso sa kwa gaeno.

Ee, e rotloetsa go lekalekana ga basadi le banna ka gonne basadi ba kgona go apara marokgwe jaaka banna. Basadi ba bangwe ba kgona go apara gotlhe jaaka banna ka gonne nna ke bona go le bonolo gore ga basadi ba apere diaparo tsa banna, ka gonne go na le banna le basadi ba e leng gore ba rata go apara senna.

Dilo di fetogile mo ikonoming. Basadi tlamehile ba apare botelele ka gonne go apara bokhutshwane ga bone go ba biletsa dilo tse di sa siamang, jaaka ba feleletsa ba rape-ilwe.

Batlhami ba fashion-e tsena ba tsenya ke mo fashion-eng ka gonne ba 'ira dilo tse dintle thata, jaaka go dira mosese. Ba o dira dilo tse dintle ba o kgabisa bontle, go dira selo gore e nne sa fashion-e.

Moaparo wa setso wa segompieno o fetogile thata. O editse jaaka go apara bontle, o be o ya fo pele ga batho go ya gwa go bona gore o apere setso se se ntseng jang.

Jaaka ke buile fashion-e ya segompieno ke fashion-e e e leng gore e dirisa basadi dilo tse di tlhakatlhakaneng. Ba simolola ba ithekisa ba dira madi ka mmele ka gonne ba tle be ba apere bokhutshwane, ebile ba batla gore banna ba itatlhele mo go bone.

Ne ke tlile go dira mesese e e nang le lesira ko tlase. Le dikete tse di nang le lesira ka tlase.

Mesese e kgabesitsweng go bontsha gore ke setso se feng. Thata-thata Batswana ba rata go apara mesese ya tradition-e jaaka e nang le mebala e e farologaneng. E tla be e kgabisitswe ka kgotsa e dirilwe ka mefuta o mongwe.

Mo lefelong la rona re na le ditso tse di farologaneng jaaka Mazulu, Maxhosa le ba-Tswana le batho ba sele. Mazulu ba apara dikete ka dikipa le dibaga mo melaleng. Maxhosa bone ke batho ba e leng gore ba apara mesese e bosweu e na le bontsho mo go yone, e be ba tsenya dibaga tse di ntle. Rona ba-Tswana re apara mesese e kgabesitsweng ka setso sa rona.

Nnyaa, moaparo wa Sezulu le wa Sexhosa o mokhutswane ga o rotloetse bašwa gore ba apare bokhutshwane. Moaparo wa Sezulu le wa Sexhosa o ntse jalo, ke setso sa bone. Ba apara bokhutswane ebile ba ntshetsa le matsele ko ntle.

Mosadi ga a sena go nyalwa o apara botelele, o a rwala mo tlhogong, o apara mo godimo ga magetlha go bontsha gore o tlotla family ya ko bo monna.